Into angayenza bona angakghoni ukutjha emlilweni, indlu lokha mayisemlilweni ukobana athathe amanzi awathele la kuvutha khona namkha azimboze azivale ngengubo. Namkha afowunele umuntu oseqadi bona amrhelebhe, amvulele umnyango namkha ifesdiri, aphume ngalo namkha aphume ngomnyango. Ngizo izinto lezo umuntu angazenza bona lokha indlu, indlu yakhe mayilumethe mlilo.

Mumuthi oqinisa indlu namkha ijarida bona izulu malina lingakhoni bona lingene ngendlini namkha ngejardeni.

Incame mumuthi osetjenziselwa ukulapha umzimba, ukulapha isisu. Umuthi lo usebenziselwa ukulapha izifo ezinengi emzimbeni womuntu. Abantu besintu bawUberegisela ukulapha isidumbu namkha amathumbu namkha abanye bawusebenzisela ukugquma ngawo mabaphethwe mgomani.

Namhlanjena Iinyanga ziqalene nomraro wokobana sezizinengi khulu begodu sekuneenyanga ezinganaqiniso, begodu kunengi eziqalene nakho esikhathi sanje. Kuneenyanga ezingasenzi izinto ezirerhe ebantwini bangekhethu begodu kunengi khulu okwenziwa ziinyanga, sekuhlangana nobugebengu begodu nokubulala ilutjha lanje.

Umthimuliso sihlahla esimila emakhaya begodu basiberegisela ukutlina umchamo namkha okunye ukugula. Begodu basiberegisela izinto ezinengi ngombana siyasiza abanye bayasisela, abanye bageza ngaso.

Abanengi bayathanda bona bakholwe izinto ezinengi begodu esikhathini sanje eSewula Afrikha akusakumelanga bona ukholwe noma khuyini. Begodu ende begodu imitjhoga eminengi igcine seyisemrhatjhweni ngombana sekunabodorhodera abangekho emthethweni begodu ababeregisa umthetho bona batjhutjhumbise imitjhoga yabo.

Alifani ngombana emadorobheni emadorobheni abantu abanengi baduze neembhedlela begodu ingakho bathola msinyazana irhelebho. Emaplasini kusuke kukude begodu uthola amanye amakhaya anganagezi bangakhoni angana-network begodu bangakhoni ukuthola irhelebho msinyana namkha ukufowunela i-ambulensi msinya.

abobaba akusi babantu abakhamba imitholapilo begodu esikhathini esinengi amadoda, abobaba basaba khulu ukuya ngemitholapilo begodu esikhathini esinengi basuke baphutjhiwa bomma bona bakhambe imitholapilo.

Esikhathini sanje urhulumende ubabeka phambili begodu emajimeni esikhathini esinengi ngemtholapilo abasajami ilayini njengakade. Sebabathathela phambili khulu ngombana abakhoni ukujama, abanye bakhamba ngesihlalo. Begodu naseSewula Afrikha babathathela phambili khulu ngombana izinto ezinengi bababeka phambili begodu sebakhona nokuthi bathole imali bona bakwazi ukuziphilisa ngengabanye abantu.

Esikhathini sanje mina ngingimi ngeze ngawatjela amapholisa ngombana amaphilisi lawa abantu imitjhoga le abantu abanengi bayayiberegisa begodu abakhoni nokuthi abantu abanengi batjele amapholisa ngombana abantu abanengi bathi iyababeregela khulu. Begodu baqalana nezinto zemthetho begodu abantu abanengi bayazitjela bona isemthethweni into le.

Imitholapilo ebomakhambangendlwana ingayithuthukisa kwamambala ezomtholapilo ngombana zemakhaya ngombana esikhathini esinengi abantu bakhona abagulako kutholakala ukuthi abasakhoni ukukhamba bayothatha imitjhoga ngemtholapilo. Ingakho kutholakala bona jemde kube khona amanesi akhona ukungena izindlu nezindlu emakhaya barhelebhe labo abangakhoni ubona baye emtholapilo ngokwabo.

Esikhathini esinengi bayiberegiseka bona umntwana makangakhoni ukulala bayakhona ukumtjhisela yona. Okhunye abantu mabenza imiberego bayakhona bona bayitjhise bakhone ukukhuluma nabadala, abogogo nabomkhulu ababhubha kade bakhone ukukhuluma nabo. Impepho iberegiselwa izinto ezinengi khulu kwamambala ngombana uyakhona bona uyitjhise mawungakhoni ukulala, ukhone ukuthola ubuthongo ulale, mawunamabhudango amambi. Impepho iberegiselwa ukuvikela ezintweni ezinengi khulu.

Isihlahla esibizwa isitunje siberegiselwa bona nawukhona ukuthi usenze uyakhona ukusenza bona sibe yitiya begodu sivela emakhaya, siyazivelela eendaweni zemakhaya. Abantu abanengi, abantu abanengi basiberegisela bona bakhone ukuphuza ukusenza njengetiya batline umzimba ngaphakathi. Begodu abanye umzimba mawubuhlungu ngaphandle bayakhona ukuhlamba ngaso begodu basizwa ngomnuko iinyanga ezinengi basizwa ngomnuko waso begodu basiberegisela izinto ezinengi khulu emakhaya.

Emzimbeni womuntu aberegiselwa iindlela ezinengi khulu begodu arhelebha umzimba. Abantu abanengi babantu besintu bawaberegisela bona lokha mawuhlongakelwe mumuntu wesilisa namkha mumuntu wesifazane, lokha makuthiwa umuntu uyazila uzila ngokuthi asele amarherhetjha begodu ayamrhelebha bona ukuthi makalala nomunye umuntu akhone ukuthi avikele omunye umuntu ebulwelweni lobu ebuphethe umuntu ohlongakeleko. Begodu ayarhelebha bona omunye umuntu akhone ukuthi azile emntwini ahlongakeleko, omntwini ohlongakeleko.

Esikhathini esinengi njenganjesi baberegisa amasondo kanye namatende bona barhelebhe abantu abavelelwe yihlekelele eendaweni. Begodu abantu abanengi baberegisa amaholo bona emphakathini, amaholo womphakathi kanye neenkolo bona barhelebhe abantu abavelelwe yihlekelele. Mara esikhathini esinengi njesi urhulumende sekakwazi bona abanikeze amatende bona bahlale khona.

Ubulwele obuthathelana ngokuthi ukhohlele, mawukhohlela abantu abanengi bayakhona bona bakuthathe ngesibanga sokobana abanye abantu bubangelwa lokha nawunobulwelwe bengqulazi kuthoma njenge-TB. Nalokha makunobulwele bona uthola bona kunomoya omkhulu begodu uthola okhunye okubizwa ngesikhuwa kuthiwa ama-bacteria. Ubulwele okuthola kilokho kilezo zinto begodu bulwelwe obulaphekayo.

Abantu besilisa. Abantu besilisa ngibakhuthaza ngokuthi njalo imitholapilo mayingakhona bona ithumele abomhlengi, bakhone ukungena imizi nemizi batjhege abantu ngezepilo. Bangakhona bona bakhuthaze abantu besilisa bona batjhinge ngemtholapilo. Begodu ukungena imizi nemizi bangakhona bona babatjhege kuze babone kuhle kobana kukhamba njani

Isirobho sihlahla esimila emakhaya begodu siberegiselwa izinto ezinengi khulu ukwelapha abantu basemakhaya. Begodu abantu bakade bebasiberegisa khulu ngombana emtholapilo esikhathini sakade bewungeko. Isirobho siberegiselwa bona ukhone ukuzitlina, ukuzihlambulula begodu ukhone nokulapha izifo ezinengi emzimbeni. Begodu ukhone nokusisela begodu uyakhona nokuhlamba ngaso.

sihlahla esiberega. Iqaphozi sihlahla esiberegiselwa ukwenza izinto ezinengi begodu uyakhona bona usithathe. Sihlahla kuhlekuhle esimilako esiba nesiqhelo. Isithelo sakhona uyakhona bona usithathe usiberegisele izinto ezinengi ezilapha ukugula kwesintu.

Umuntu uyithola ubulwelwe bengqulaza i-HIV and AIDS ubuthola ngokuthi, uyithola ngokuthi aberegise alale nomlingani wakhe ngaphandle kwejazi likamkhwenyana meaning i-condom, uyakhona bona uthole ubulwelwe bengculazi. Begodu esikhathini esinengi uyakhona bona ubuthole mawuzothathela elinye igazi lomunye umuntu uyakhona bona ubuthole.

Kuqakathekile khulu begodu ukuhlonipha abantu abadala abalupheleko ngombana abantu abadala abasakhoni ukuzenzela izinto. Begodu kuqakathekile ngombana abantu abadala bayakhona ukubona izinto ezinengi ngepilo yomuntu. Begodu abantu abadala baphilile isikhathi eside khulu begodu bayayazi ipilo.

abantu besilisa bona bangabi neenhloni zokuya ngemtholapilo. Esikhathini esinengi, esikhathini sanje abantu bathatha isinqumo bona bakhambe nabalingani babo. Abanye abanganabalingani bakhamba nemindeni yabo bona ibase ngetlinigi. Esikhathini esinengi abantu besilisa bakhamba sebagula khulu, aya ngetlinigi ngemtholapilo bayozitjhegisa. Kanti kuqakathekile kwamambala bona bakhambe kusese-early bakhone ukubona bona khamba njani ngezepilo .

Isihlahla esibizwa umarobazibukhali sihlahla esimila duze nala kunamanzi khona namkha nala okunedodi khona. Begodu abantu abanengi basiberegisela lokha umuntu wesifazane makazoteta namkha makazoya kuma-period makazoya esikhathini.